Mhlobo wam, xa inguwe oqhubayo usifikisa emva kwexesha emsebenzini. Awusilandi ngethuba, nto leyo ezawusenza sijongwe kakubi ngabaphathi. Loo nto izawusenza umsebenzi wethu ungabi mhle, iza kwenza singavusiiani kubekho iingxabano phakathi kwethu. Andiyithandi ke ukuba singavusisani ngenxa yendlela esiqhubisana ngayo. Ndiyacela ke uzame ukuvuka ngethuba khona ukuze usilande ngexesha njengoko nathi sisenza xa ilixesha lethu lokuba silande nina.

Ndithanda okokuba ndiziqhubela ngokwam, abakhweli bam baqhutyelwa ndim. Kwaye ndiziva ndikhuselekile nabo ndiyaqinisekisa ukuba bakhuselekile ngawo onke amaxesha. Ndingumntu onobubele ke, ndiba nobubele kakhulu, loo nto yenze okokuba nabo abantu baphele besiba nobubele kum. Kuba yintswahla kube mnandi endleleni side siyofika apho siya khona. Siphathana kakuhle nabantu bam ngoba nam ndibaphetha kakuhle. Ndiyathanda ukudibana nabantu abatsha mihla yonke. Loo nto ke indenza yimini yam ibe mnandi kakhulu. Into endiyithandayo kukuba akukho bugebenga eziteksini kusoloko kukhuselekile ngamaxesha onke. Uhamba uyokufika apho uya khona kungakhange kubekho ziganeko zabugebenga nabugewu.

Ndathi ndisazihambela ndadibana nabafana ababini ababehamba nee-pit bulls bezibambe ngeentambo. Zaphucuka ke ii-pit bulls zathi xa zisondela kum kwavela utata owaye ndibone ngefestire wavula igeyithi yakhe okokuba ndingene. Ndaba ndiyasinda kwezoo pit bulls ngolo hlobo. Zaphucuka kubanikazi bazo zonda ngam.

Iba yimigudu kakhulu ukusebenzisa i-prem ngoba kaloku kufuneka ndimkhuphe umntwana kwi-prem ndiyisonge, ndiqinisekise ukuba ilayisheka kakuhle etekisini. Kanti naxa ndisihla iphinde ibe yeminye imigudu. Kukho umntwana ngapha ekufuneka ndimbambile, kukho ne-prem ekufuneka ndiqinisekile ukuba iyehla ayishiyeki eteksini. Ingumsebenzi kakhulu kodwa ke ibalulekile okokuba ihlale ikhona. Andikwazi ke ukuyishiya ngasemva ngoba umntwana wam ndimqhuba ngayo apho ndihamba naye khona.

Ndithanda okokuba andisoloko ndivaleleke endlini kwindawo enye ngawo onke amaxesha. Ndiyaphuma, ndibethwe ngumoya, ndibona iindawo ezintsha imihla ngemihla. Ndidibana nabantu abahlukileyo, abatsha imihla yonke. Ndenza izihlobo ezitsha ngawo onke amaxesha. Kuba mnandi ke kuba uba ndithe ndabona into endibawela ukuyithenga kuloo dolophu engekhoyo apho ndihlala khona ndiyoyithenga ndiyifake ebhasini. Kumnandi ukulayisha, ukuqhuba ibhasi ngoba zininzi izinto okwazi ukuzilayisha ebhasini ezinkulu ongenakukwazi ukuzilayisha kwimoto encinci.

Ndiye ndizive ndisoyika kakhulu ndingakhuselekanga ngeyona ndlela kuba kaloku unoteksi anganomsindo iyowa iteksi. Angabethwa ngomnye waba bantu axabane nabo angakwazi ukuyilawula iteksi iwe sonzakale sonke. Angakhupha umpu adubule lo mntu axabene naye okanye abo bantu axabana nabo siphele sisenzakala nathi okanye abo bantu bangakhupha imipu okanye bathi ekubethaneni kwabo siphele sichaphazeleka sonke.

Ndikhule ndihamba ngeenyawo ukuya esikolweni. Ukusuka ikhaya ndiye esikolweni ngumgama omde kakhulu. Ndikhule zingekho izinto ezininzi zokukhwela sasihamba ngeenyawo sinqumla amathafa oyikekayo siphantss sityiwe zinyoka. Kodwa ke ngenceba zikaMdali sasinda kuzo zonke. Amaxesha amaninzi sasiye sidibane nabantu aboyikekayo endleleni kodwa ke uzibone ufika ukhuselekile endlini. Akukho lula ukuhamba ngeenyawo akukho lula ukuhamba kwiindawo eyoyikekayo ngoba ungagaxeleka ezingozini.

Ndicinga ukuba makufakwe amajoni abe maninzi kongezwe oonogada maxa onke kubo bonke oololiwe. Makubekho oonogada nokuba bahlanu namajoni ukuba kuyenzeka makubekho namapolisa ahlala ekhona khona ukuze abantu bazive bekhuselekile.

Ndingamcebisa ukuba makaqinisekise ukuba yonke irhafu ihlawuliwe, onke amaxwebhu azigcwaliswe ngendlela efanelekileyo, akukho nto ingacacanga. Zonke iipasile zikhuselekile, akukho nto ikrokrela ngathi ayikho semthethweni. Zonke iipasile zakhe zisongwe kakuhle ngendlela efanelekileyo, zipakishwe kakuhle, akukho nto ikrokrisa ngathi ayikho mthethweni ukwenzela ukuba zihambe ngexesha elifanelekileyo zifike kwamsinyane.